Loko swi ta ka ti-game ta le tifonini, ni rhandza ku tlanga ti-game ni ri nexe. Because loko ni nghenela swa ti-internet, ti-internet ni vula ku nghenanghena swa ti-game swi na ku robaroba ngopfu. Vanhu van'wanyana lava u kuma ku u tlangatlanga na vona u va u kha u nga va voni. Se ni rhandza leswaku loko ndzi tlanga ti-game ni tlanga game leyi nga fonini ya mina ni ri wexe.

Va huma va ya va ya tlanga na vana van'wanyana va kuma vutiolori, hayi ku va va tshamela computer va lo hono. Kumbe ti-TV. Swa laveka ku n'wana a ti olola leswaku miri wa yena wu ta tshama va hlayisekile na leswaku ngati ya yena yi tala ku khuluka kahle emirini wa yena. A ti sirhelela eka mavabyi ya ku hambanahambana.

Swi fanerile leswaku vana va huma va ya va ya tlanga hi minkarhi hinkwayo, leswaku va ta kota ku kuma leswaku va sivela mavabyi hi ku va va ya va ya tlanga swa tibolo, ti-rugby. Va tshika leswo tshamela ku vona khompyuta kumbe ku tshamela ku vona TV. Vana va fanele ku huma va hlangana na van'wanyana, va kota ku vona na vutomi bya le handle. Ku vutomi bya le handle byi hanyisiwa so, hayi leswaku munhu a tiva vutomi leswaku vutomi hi lebyi swi humaka ka TV ntsena. Kambe va fanele ku va va huma va kota ku ntokota ku hanya na van'wanyani, va tlanga ti-game ta ku fana na tibolo. Leswi ta va endlaka ku va va for rihanyo ra vona. Ngati yi ta khuluka kahle va ti sirhelela ka mavabyi mo hambanahambana, ku va va tshama va ka xilo xa yi one.

Ndzi tsakela mitlangu ya le handle laha ni kota ku vona vutomi loko ndzi hlangana na vanhu, ni huma ni ya ni ya hlangana na vanhu vo karhi ni kota ku vulavula na vona. Ni kota ku twa na matitwelo ya vona loko hi karhi hi vulavula hi mitlangu. Because loko ni vona ni tshama ndlwini ni languta sweswo swa tibolo kumbexana swin'wanyani ka inthanete, ni va ni kha ni nga swi koti ku va ni kha ni vulavula na vanhu, ni twa mavonelo ya vona. Ku vanhu va va va kha va vulavula yini ku yelana ni ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka. So ni rhandza leswaku ni huma ni ya ni ya yi vona mitlangu leyi ya le handle.

Mitlangu leyi ni nga yi bumabumelaka eka jaha leri ri nga na malembe ya khume, i mitlangu ya ku fana na bolo. Ka inthanete i mitlangu ya ku fana na ku tlanga thenisi, i mitlangu ya ku fana na ti-rugby, i mitlangu yo fana na ku tsutsuma. Mitlangu leyi ni yi bumabumela hi mhaka ya xivangelo xa ku yi kota ku endla leswaku miri wa munhu wu ololeka, ende loko wu karhi wu ololeka ngati yi famba kahle. Swi swi sivela na mavabyi ku na loko u kha u kula, loko u tolovele ku u ti olola mavabyi man'wanyana ma fambela kule na wena. So i ntlangu lowu nga ma pfumelaka ka jahha relero ra ti nyikelaka ri swi vona. Kambe ni ta lava na leswaku munhu wo fana na yoloye a tlhela a swi practice-a, ku practice-a ni vulaka ku a swi endla eka vutomi bya mampela.

Khombo ra ku tlanga mitlangu hi selufoni ya wena hileswaku foni ya wena u nga tikuma yi heck-iwile, especially ka mitlangu leyi nga kona ka inthanete. Va swi kota ku ku tirhisa kumbe vuxokoxoko bya wena loko ku ri ke ni mi tlanga game liya yi tlangiwaka swilo leswi va swi vitanaka online. Swi va swi kha swi endleka nkarhi wolowo u kha u tlanga na munhu loyi u nga n'wi tiveki, vuxokoxoko bya wena byi nga kota ku tekiwa. Xin'wanyana i ku swi dlaya na battery swo tlangatlanga ti-game efonini.

Mitlangu yo gembula leyi ni yi tivaka yi hlayile mara wo sungula, ni ta boxa ntlangu wo sungula lowu vitaniwaka Aviator wu tlangiwaka eka swiyenge swo hambanahambana swa swa swa le ka mitlangu yo beja. U nga yi kuma ka Betway u nga wu kuma ni le ka Hollywood. Aviator i ntlangu wun'wanyani lowu u tlangaku mali ya wena mara u kha u nga tivi leswaku swilo leswi i swi endlaku swi ta ku nyika mali. Gambling leyi ni yi vulavulaka yi nga endla ku u wina, swi nga endla u dyiwa. I swilo leswi ni nga swi hlohlotelaki especially ka vantshwa, eka vana, hikuva mali yi lava u kha u tiva leswaku u na ku gembula u ri na vutihlamuleri na.

Wun'wani ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka ngopfu ku va ku ri ntlangu wo tsutsuma. U tsutsuma hi milenge. Wu na milawu yo tala na yona hi laha mi phikizanaka mi siyana, loyi a nga ta rhanga hi yena loyi a winaka.

Mi tiyisisile mitlangu yo tala yi va yi ri na tinsimu ku ya hi yona, ende vanhu vo tala va koka rinoko hi leswi swi va swi kha swi yimbeleriwa. Ende swilo leswi swi va ku swi kha swi yimbeleriwa swi tlhela swi nyika na vatlangi mpfhumpfu or nkhinkhi wa ku kota ku landza game yeleyo va nga ta va kha va yi tlanga hi ku titshemba loku ku heleleke. Swi va nyika na matimba ka ku va va kha va tlanga mitlangu yeleyo, loko va kha va va hoyozela swi nyika nkhinkhi ka vanhu van'wanyana leswaku va ta va ta hlalela, swi tsakisa, ku tlangiwa mitlangu hi ku hetiseka.

Mitlangu yo tala leyi tlangiwaka manguva lawa ku va kha ku sumiwa tinsimu, ku tsakiwa, ku ciniwa. Leswi swi endla vaseketeri va huma hi xitalo, va va na nkhinkhi wo ya seketela xipano xa vona. Kumbe vanhu lava va nga busy va ri ku yimbeleleni so tinsimu letiwani ta endla leswaku vanhu va seketela kumbe ti va nyika nkhinkhi kumbe ti va nyika ku tshemba kumbe matimba, or ku va na mafulufulu yo va ya va ya tlanga ntlangu walowo va ri na ku tshemba. Na ku va va encourage-eka hi tinsimu letiwani va nga ta va kha va ti yimbelela. So swi pfuna ngopfu eka swipano swa vana, ni le ka ti-game leti ti va ti kha ti tlangiwa ta manguva lamawani. Na ku va ti teka rinoko ra vaseketeri leswaku va ta va ta hlalela, hi ku va va karhi va twa huwa na tinsimu leti ti ti kha ti yimbeleriwa hi xipano xo karhi. Kumbe hi vanhu hi ntlawa wo karhi lowu nga ta va wu kha wu tlanga mitlangu yaleyo.

Ntlangu wa timavuri i xiphemu xa vuhungasi bya vana mara xi rhandziwa ngopfu hi vana va rimbewu ra xinuna. Kambe loko hi ri busy hi karhi hi tlanga ntlangu lowu wa timavuri wu hi pfuna leswaku hi kota ku pima. Miehleketo ya hina na yona yi kota ku yi langutana na leswi yi nga ku busy kumbe yi nga ku yi nga langutana na swona. Tanihiloko munhu a kha a lava ku ba ti mavulwa, u va a kha a hleketa a tiva na ku loko no tlanga mavuri leyi yi ta wela ku fika ka magoza mo fika kwihikwihi. Se swi hi pfuna ngopfu leswaku miehleketo ya hina yi tshama na yona yi phyuphyile hi minkarhi leyi hinkwayo, hi kota ku hleketa hi ku enta, hi nga lolohi ku hleketa, hi nga lolohi ku tirhisa ku pima hi mianakanyo.

Mitlangu ya timavuri i mitlangu leyi rhandziwaka hi vana va rimbewu ra xinuna. Kambe loko hi ri busy kumbe hi karhi hi tlanga mitlangu leyi, yi hi tisela ku anakanya ka ku hi nga swi kota ku pima ku endla xilo xo karhi na. Kambe yi endla leswaku miehleketo ya hina yi tshama yi phyuphyile hi minkarhi hinkwayo, hi kota ku hleketa hi nga lolohi.

Garingani wa garingani, garingani. A ku ri na n'wanuna wun'wana, garingani. A va ku i Vhimbaminkwama, garingani. A khome mukwana a ya a ya hlota, garingani.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSports leti ni ti tivaka i to fana na vo YouYube. YouTube yi khome tipulatifomo ta ti-eSport. Xin'wanyana ni xi tivaka hi lexi vitaniwaka ku i TikTok ti-live game ta kona.

Ku va ndzi antswisa swikili swa mina i ku va ku sungula kumbe ni nge se za ni nghenela mphikizano leyi, ndzi rhanga ndzi practice-a ndzi ri wexe. Hi ku vo tala lava nga na vuswikoti lebyi byi nga le henhla, va va va lo practice-a va ri voxe va nga se za va nghenelela miphikizano ya ka tiinthanete yo tlanga ti-Esport games.

Swi nge tshuki swi ve swi fanile hikuva swa ti-eSport swi hlalela hi vanhu vatsongo. Kambe loko hi languta bolo liya, hi yona leyi ya mpelampela liya yi voniwaka hi vanhu, na vanhu va tlhela va nghena switediyamu. Se ni vona nga ku swi nge tshuki swi fanile sweswo.

Ku va ni ti hlantswa vito ra mina i ku va na mina ni landzelela tipulatifomo hinkwato leti nga ta va ti kha ti landza mahungu, ni hlamula xin'wana na xin'wana. Loko ku ri ke ni ku na mahungu ku nga foyineriwaka ti-journalist, ni hlamula, ni ti basisa. Kumbe ni ya na mina ni ya endla live ya mina yo kombisa leswaku a ni endli swilo ku kanganyisa, ni challenge-a vanhu hi tlanga va kha va swi vona, ni ri live nkarhi wolowo.

I ku va va veka milawu leyi tikiselaka, ku va na nxupulo. Hi swi tiva na hina leswaku loko hi nghena ka mitlangu leyi, ku na nxupulo loko ku ri ke ni vanhu hi endla hi matikhomelo lamo ka ma nga ri kahle kumbe leswi vitaniwaka ku cheat-a.

Ku hundzula ntirho wa mina wo hungasa wu va bindzu, i ku va u dzumba u kha u swi navetisa swilo leswi u swi endlaka. U swi kombisa ka tiinthanete. Wa nghena ka vo Facebook, wa nghena ka vo tikTok na le ka WhatsApp, hinkwako u navetisa bindzu ra wena or vuhungasi bya wena. Byi nga hetelela byi hundzuke byi va bindzu.

I ku va munhu a ti nyika nkarhi. Ku fana na loko ndzi fanele ku ya ntirhweni no fanele ku ya ntirhweni, ivi ndzi kombisa eka swihungaso swa tiinthanete swo fana na vo Facebook ku ni ta va ndzi ri kona wona hi nkarhi muni eka lowu wa inthanete. Hikuva u ta va u kha u swi tiva ku u ta chayisa hi nkarhi muni ka ntirho wa wena wa mampela, then u ta kota ku ya endla luwa wun'wanyani luwa wa ka inthanete.

Tipulatifomo leti ti kotaka ku hakela mali i tipulatifomo to fana na vo Facebook. Ta swi kota ku ku nyika mali loko u ri na valandzeri vo tala na ku va vanhu va interact-a va tele. Tipulatifomo to fana na vo TikTok na tona ta kota ku ku nyika mali loko u ri na valendzeleri vo tala, na lava va react-aka, va ku landzelela hi xitalo.

Ku i kota ku va u seketeriwa hi vanhu i mhaka ya ku u fanele ku va u advertise-a kumbe ku navetisa hi xichangani, hi Xitsonga. U navetisa bindzu ra wena ka inthanete ku fana na vo Facebook, ka vo Instagram. Wa navetisa na le ka vo TikTok leswaku va ta swi tiva vanhu leswaku u munhu loyiwani u kumeka kwihi. Na ti-details ta yena u va a ri busy hi yini ka inthanete, va ta kota ku ku landzelela hi xitalo vanhu.

Masiku lama swilo leswi swi tirhisiwaka ku va swi navelela business ra wena swi nga khataleki ku hi lerikulu kumbe leritsongo, i tiinthanete. Tiinthanete yi nga vulavula hi mhaka yo bindzu ra wena u nga ya u ya ri navetisa eka ti-Facebook, vanhu lava va nga na wena ka Facebook va kota ku ri vona, vanhu lava nga na wena ka inthanete va kota ku ri vona, vanhu lava nga na wena ka ti-TikTok va kota ku ri vona. So i man'wani ya mabindzu lama nga ma kotaka ku ya u ya ma pulaka kwalahaya vanhu va ku vona kona.

I ku va a sungula na yena swilo swa yena swa mabindzu a tsala poster laha ku nga na mintsengo yo kombisa leswaku mabindzu ma yena ma fambisa ku yini, swakudya swa yena swi durhisa ku yini. A teka poster yeleyo a ya a ya yi damarheta eka ti-internet. Ka ti-internet ni nga vula ku a nga a nga damarheti ka ti-Facebook, a nga damarheta na le ka ti-TikTok, a nga damarheta a navetisa na le ka ti-WhatsApp statuses ta yena.

Tipulatifomo to dyondzisa eka inthanete, a ku vi tipulatifomo to fana na ti na le ka vo YouTube. Tipulatifomo to fana na le ka vo na le ka vo TikTok. Tipulatifomo teto ta swi kota kumbe ku pfumelela munhu a endla ti-live, ti-live leti a ti nga kumaka ku nghenisa mali eka wena. Ti-live letiwani wa swi kota ku va u dyondzisa vanhu va kha va ka vona va ri kule na wena, tin'wanyani i ti-group ta tipulatifomo ta leswi swi vuriwaka tipulatifomo ta Telegram. Na tona ta pfuna sweswo eka tidyondzo eka vanhu, u nga kota ku va xerhela ntokoto va karhi va ku hakela mali n'hweti na n'hweti.

Loko swi ta ka ku xavisa wa swi kota ku ti pfulela website ya wena leyi vitanaka wena, un'wana na un'wana loko a kota ku nghena a swi tiva leswaku kumbexana u loko u yi endlile kumbe yi wa swinepe. Wa swi kota leswaku yi pfula sweswo ivi u yi nyika vanhu. Vanhu loko va nghena laha va swi kota ku va nga kota ku xava hikuva swi endliwa swilo leswiwani hi khompyuta leswaku leswi swi nga kota ku xavisiwa hi mali muni. Un'wana na un'wana loko a vona xifaniso lexi a lavaka ku xava a kota ku xava kwalahaya ka internet.

Loko swi ta ka inthanete loko karhi hi kha hi tlanga mitlangu hileswaku mi kuma ku vuxokoxoko byin'wana lebyi hi byi nyikaka ku fana na mavito ma hina ti-ID ta hina swilo leswiwani i swilo leswi u kumaka sa hi nkarhi wun'wanyani swi va swi nga hlayisekanga ende swi endla ku ta ku van'wanyani lava kotaka ku ngopfu inthanete va gugula swilo swa hina hi scam-iwa mi kuma va hi lavalave swilo swo tala ku fana na ti-bank akhawunti hi twa ngaku vo hi nghenisa mphikizano swin'wanyana kambe swona ku nga ri swona va lava ku ku scam-a.

Sweswo swi nga ni tsakisa ngopfu hikuva u ta va a kha a hlangana na vanhu lava va n'wi tivaka kambe vanhu va ka inthanete ma kuma leswaku va endla leswi va nge abduction hi xilungu mi ti kuma va rhwale n'wana wa wena va kha va nga swi tivi va va va va n'wi xavisa kambe loko a kha a tivana na vanhu lava a va tivaka swa antswa hi ku na loko siku leri u n'wi lavaka loko u nga n'wi voni u ta swi tiva ku i le kwini.

Ku teka magoza lamanene i ku va ku foni ku na leswi yi vitaniwaka ti-restriction wa swi kota ku-restrict-a ku ka swin'wanyani yi nga swi koti ku swi fikelela kambe yi fikelela swilo swa light leswi swi nga swa vana ntsena.

Loko swi ta ka vutomi wa swi kota ku nyika n'wana tinhlamuselo letinene ku why a nga fanelangi ku ku tikuma a karhi a ri busy kumbe ku tshamela ku tlangela swa riqingho swa le khompyuta cause u nga kota ku n'wi hlamusela ku ta ku swa tikhompyuta swa kota ku dlaya mavoko loko matihlo loko u swi tshamela nkarhi wo leha kambe u fanele ku na yena a tiolola a tlanga a tlanga mitlangu ya bolo a tlanga tithenisi a ti olola hi ndlela yaleyo hi ku leswi a va mhaka yo refresh kumbe ku phyuphyisa miehleketo loko u ri busy hi tikhomphyuta na na ti-game teto kambe swi nge fani na mitlangu liya yo fana na loko u kha ku tiolola leswaku rihanyo ra wena ri ta va lerinene.

Loko swi ta ka masiku lama leswo vakokwani kumbe vatswari va tshama na vana va va garingeta mintsheketo a swa ha ri kona hikuva vana masiku lama a va ha tshami na le mindzilweni vana masiku lama va tshama ma va vona TV va landzelela minongonoko ya ka TV hi ndlela yaleyo ku sukusela vo ma half pasi eight namadyambu ku fikela va ze va tlela va va ri busy hi minongonoko ya ka TV.

Loko swi ta eka vana va masiku lama ku vulavula ntiyiso vana va masiku lama i vanhu lava sweswiwani va tsutsumisa ku swilo swo fana na tifoyini tikhompyuta straight a va ha landzeleli leswiya swo ku na ku ku tlangiwa tigeto ku tlangiwa tikhadi vana loko va lava ku tlanga ti-game va nghena va foyinini va tlanga ti-game hi ku hambanahambana ka tona.

Loko hi languta ka mitlangu leyi a yi tlangiwa khale a ku tlangiwa mitlangu yo fana na ti no opela a va ti vula ku i tiopela leswo mi hoxa mi thala ehansi mi cukumeta i lexi va xi vitanaka ku i ringuthu mi karhi mi jampajampa hi nenge wun'we a ku tlanga na lavakulu ku na swin'wana a swi tlangiwa nyana mi endla bolo hi machekasi mi pakapaka swikotikoti mi bisa swikotikoti va swi vitanaka ku i ghobodo i swilo leswi a swi tlanga hi vanhu lavakulu na lavatsongo khale na swin'wanyana va nge i tigeto mi fika mi mi thala sekele mi hoxa maribye munhu a kha a hoxa ribye le henhla a koka maribye lama a ma yisa handle kambe a kha a tlherisa hi rin'we rin'we i mitlangu leyi vanhu lavakulukumba a va hungasa hi yona na lavatsongo khale.

Ku ya hi ntiyiso mitlangu leyi tlangiwaka exikolweni ku fana na ti-netball ya vanga vu yi vumba vunghana leswi mi nga swi vurisa swona mi kuma vanhu va te hi mintlawa ti-group-u se mi hlamala vanhu a kume vanghana vo a fambafamba na vona va tlanga swin'we kusuka ka swona naswona na loko kha va tlanga tibolo na hina hi a hi tlanga mitlangu leyiwani hi kume vanghana vo tala etibolweni.

Xihungasi xa mina lexi ni nga xi navetisaka ka social media ku fana na xipano xa bolo xi kha xi tlanga kambe ni nga xi navetisa hi ndlela leyiwani hi mudqivela lowu hi taka kumbe lowu hi yaku ka wona hi ta va hi ri na ntlangu wa bolo laha ku hlanganaka xipano xa hina Vambokota FC na Ribungwani FC i ntlangu lowu nga ta va wu kha wu tisiwa egirawundini ya ka Mbabokota FC leyi vitaniwaka Mbokota Stars stars ntlangu wu ta sungula hi awara ya ya nharhu ninhlikani hinkwenu valandzeleri mi komberiwa ku ta mi ta vona ntlangu lowuwani ku ta va ku ri tlangiwa xiyimo xa le henhla laha hi nga ta vona ka ti-team-i ka swipanu leswimbirhi lexi xi nga ta ya ehenhla ka maninginingini ma log-o ka loko xo wina.

Loko swi ta eka vuhungasi byo fana na bolo ya milenge vana vo tala va rhandza ku yi tlanga i bolo hi ku un'wana na un'wana a nga kota ku fikelela ku va a kha a kota ku tiolola yi tiolola hi xiyimo xa le henhla se bolo ya milenge hi leyi na sweswi ka nkarhi wa namuntlha vanhu vo tala va swi kota ku huma va ya stadium va ya vona kumbe ti-team to fana na vo Chiefs na Pirates van'wanyana va endla swipano swa vona kusuka kwale makaya va tlanga hi ti-Saturday kumbe hi mudqivela na sonta va sungula ku challenge-a ti-team letin'wani va tlanga leswi hi swi vitanaka mitlangu kumbe ti-match.

Loko swi ta eka Caster Semenya ku ya hi leswi a nga swi humelerisa xiswona eka ntlangu wo tsutsuma ndzi vona nga ku a ku ri mhaka yo ti nyiketela ka yena no tibyela ka yena na ku va a practice-a hard kumbe ku jima hi matimba a ti yimiserile.

Lexi ndzi nga xi byelaka vanghana va mina hileswaku hi ti hi nkarhi kumbexana tiholideyi kumbe hi minkarhi loku nga mudqivela kumbe sonta loko hi nga ri ku tirheni ndzi nga va rhamba leswaku hi famba hi ya lomu tiphulwini lomu hi ya hi ya khida hi hungasa kona hi tiolola hi ku khida na vanghana va mina.